Izinambuzane zihlalisele impela njengamanje kwizitshalo zami kepha sengithathe izinyathelo zokuthi ngihambe ngiyofuna usizo. Ngithole lokhu okufuthekayo phezu kwezitshalo zami ukuze izinambuzane zingabe zisayithola indawo ngoba manje, uma ngivikekelela lezi zinambuzane kuzobe sekonakala izitshalo zami, kodwa sengisebenze kangaka.

Ongakwenza Zenani ukuze uthuthukise impilo yomhlabathi kubalulekile ukuthi usazi isihlabathi sakho ukuthi ngabe isihlabathi esinjani? Ngabe yisihlabathi esithelayo uma utshalile noma yisihlabathi esingatheli? Kuyaye kusize futhi ukuthi ube nomanyolo ozokwazi ukuthi usebenzise uma sewutshala. Ngesinye isikhathi futhi ukuba ne-compost kuyasiza uma ungenawo umanyolo. Uphinde wenze wenze isiqiniseko futhi sokuthi umhlabathi wakho uba manzi uyathelela futhi izitshalo zakho njalo.

Yokuthi ugandaganda wami awusebenzi wona engiyaye ngilime ngawo. Akusiyo inkinga kakhulu ngoba umsebenzi wezandla thina siyawazi. Into engingayenza mina ukuthi ngiqoqe abantu bomphakathi abaseduze nami noma umakhelwane abakwaziyo ukulima noma abajwayele ukungitshalisa kube yibona esalima nabo ngegeja. Sikhule thina sisebenzisa igeja ukuthi sivule imigqa sisuse ukhula. Ngakho-ke umuntu nomuntu angangisiza ngokuthi afike negeja lakhe sisebenzisane silime, ukuze ngikwazi ukutshala uqhubeke umsebenzi.

Mngani wami, ngibona engathi yonke into eyasetshenzelwa obaba mkhulu sisakhula iyashabalala njengamanje ngoba ngithole incwadi ethi umhlaba wethu uyathathwa ukuze wabiwe kabusha. Njengamanje angazi ukuthi ngenzenjani ngoba imisebenzi yobaba mkhulu yonke le nathi saphinde sathatha iy'ntambo saqhubeka. Bona abasebenzi ngizobenzenjani ngoba nabo baphila ngalo leli pulazi. Eyi ngidangele angazi ukuthi ngingenza kanjani, kepha ngiyathemba ukuthi icebo lizozakha.

Kulesi simo bengingazizwa ngishaqeke kakhulu futhi ngibe nokuthuka ngoba endle noma ehlane kunezilwanyana eziningi ezahlukahlukene. Ezinye ezinobungozi ezinye azinabo ubungozi, kanti futhi-ke izinyoka yezinye zazo kakhulu kakhulu ngoba izinto eziningi ezisehlane izihlahla eziba namajinijolo noma amakununutu okuyobe kuyiwona engiyobe ngiwasebenzisa njengoba ngidinga ukudla. Namanzi ngiyacabanga ukuthi azobe ekhona umfudlana omncane kujwayele ukuba khona ehlane. Ngiyobe ngiyaziphilisa ngawo. Yebo ngabe ngikhungatheke kakhulu kodwa ngiyobe nginayo indlela yokuziphilisa ngokwazi nangolwazi lwami lwase eplazini. Ngokwazi iy'hlobo ney'hlobo zey'hlahla nezitshalo.

Abalimi bajwayele ukuthi sisebenzisa amanzi amaningi uma sitshala ngoba isikhathi esiningi umhlaba usuke uqinile ngakho-ke ngaphambi kokuthi silime siyaye sichele ngamanzi sithelele ngamanzi. Siphinde futhi noma sesibekile imbewu siphinde sithelele ukuze izitshalo zethu zikhule kahle, kodwa manje ososayensi sebefike nendlela entsha yokuthi sisebenzise amanzi amancane. Laba abantu abahlakaniphile abasebeyizame kaningi le ndlela le abasitshela ngayo. Ngakho ngiyathemba ukuthi ngeke belikhulume iphutha ngoba uma beyisho into suke sebeyizamile bona ngaphambilini. Ngakho ngiyakholwa ukuthi asibanike ithuba sibone ukuthi kuyasebenza yini.

Izinsuku azifani kona ukuvuka njalo ngo-five ekuseni kungathanda ukubanzinyana kakhulu kakhulu ebusika. Kepha ebengingakwenza mina njengoba nginabo abantu abasebenza eplazini abaningi, bengingenza isiqiniseko sokuthi umuntu nomuntu unosuku lwakhe avuka ngalo ukuze singagqilazeki sonke.

Ngiyacabanga ukuthi abadala bakhe bazomtshela ukuthi angayekeleli amaphupho akhe. Akangalilahli ithawula ngoba into iyenzeka uma uzimisele. Kanti futhi cishe umndeni wakhe ungahlangana umhlanganisele imali yokuthi aqale leli bhizinisi lakhe lepulazi.

Izitshalo esasijwayele ukuzitshala nogogo kwakubhontshisi omhlophe, ubhontshisi o-brown kanye namazambane. Ngesinye isikhathi sasiye sitshale nommbila. Kwakuya ngokuthi ubusika noma ihlobo, ngakho-ke uma ugandaganda lo esasijwayele ukuwusebenzisa wawungekho noma uma inkece yayingekho sasijwayele ukuthi sikhuphuke namageja siye esimini siyozivulela thina izindlela sokuhlukanisa imigqa.

Zingaphusha ubulungisa ngendlela yokuthi zicele imvume kubanikazi bomhlaba ngaphambi kokuthi bethathe izinqumo. Kuxoxiswane kuvunyelwane kuphinde futhi kube nemigomo nemibandela ukuze wonke umuntu ajabule ekupheleni kwelanga.

Kufanele uMnumzane Mkhize afundisise ukuthi uma efuna ukuzalanisa kufanele enze njani ukuze angaphambuki noma achobelele ulwazi ukuthi uma efuna ukuzalanisa kumele alandele yiphi imigomo noma imibandela. Ukuze izinkomo zakhe ziphile futhi zikhule kahle kufanele ukuthi alibheke kahle izinqumo azithathayo.

UMnumzane Mkhize kufanele ukuthi athole ulwazi olwanele olumayelana nokuzalanisa izinkomo ngoba ngokuhamba kwesikhathi uma eloku eqhubeka ezalanisa izinkomo kuzohamba hamba ziphele amandla. Kufanele azitholele izinkomo imithi nezinto ezifanele ukuthi zihlale zinempilo. Aphinde futhi alandele noma akale isikhathi ukuthi azidedele noma aziyekele ziphumule zibuyele emzimbeni. Kanti futhi namathole lawa angabi buthakathaka uma esezalwa.

Lo mlimi omusha engingamululeka ngakho ukuthi abuze kubantu abadala abangabalimi ukuthi bona bayaye benze njani. Yiziphi izindlela ezihlakaniphile angaqala ngazo? Kanti futhi angagcina esefunda ukuthi akudingi ukuthi athole amathuluzi edijithali ukuze ahlole umswakamo wenhlabathi futhi abone izifo zezitshalo. Yena kumele ukuthi athole ulwazi olwanele kumabhuku nakubantu abasebenza ngezitshalo.